Ezi zithuthi ezi zazingaqhelekanga kwaye nabantu bakhona bengaqhelekanga. Ndandisoyika kakhulu.

Kwinkolo yakwaXhosa kwenziwa amasiko kuthandazwa izinyanya kuthethwa nezinyanya kanti kwinkolo yobuKristu kuyathandazwa uThixo.

Bajonga ukuba lixesha lanini eli ukuze batyale.

Lulwimi lesilungu kuba lusenza, lundenza ndikwazi ukuthetha nezinye iintlanga.

Ukuthetha kakuhle nabantu ukuze bavisisane.

Ukuba loo nto leyo iphinde idlale ngesilungu kwaye iphinde idlale ngesiXhosa ukwenzela umntana ayimele ngesiXhosa amamele ngesilungu angashiyeki kulwimi lwakhe.

Kumnandi kuba kuyakhwelwa amahashi iba yinto emnandi leyo ube phezu kwehashe libaleke kakhulu ube ulibambile.

Bangabhala kuloo dictionary bachaze ukuba ithetha intwenye, ungayibiza kanje okanye uyibize kanje.

Zifunyanwa ngumntu ongenandlu, onendlu engekho semgangathweni.

Kubenza ukuba bababone ukuba nabo ngabantu ekufaneleke bakwazi ukuphila phakathi kwabanye bantu.

Kwakuselwa kunxilwe eyona ndlela. Umntu wade, abantu bade bazithoyilethela. Ndandiqala ukuyibona into enjalo ndandothuke kakhulu. Loo nto leyo asoze ndiyilibale ngoba oko xa ndidibana nemigidi ndivele ndicinge loo nto.

Kunganyanzeleka ndincokolile naye ukwenzele ndimazi naye andazi, ndazi iinto azithandayo nam endizithandayo. Ngokunjalo imizwa izawude ikhule.

Kungabonakali exesheni xa sele ndinemali eyaneleyo ndingawenza ngokuba uyonwabisa kwaye umnandi.

Ndabona utata omdala etshata nomntana omncinci, loo nto leyo ayonto iqhelekileyo. Yandothusa loo nto leyo.

Kungokuba babakhuthaze ngeyona ndlela, mihla namalanga babakhuthaze bababonise ukuba abanye abantu abaninzi abaphumeleleyo ebomini ngoku basuka entsokolweni bakhulele entsokolweni nabo.

Awurenti, awukhuphi mali ezilalini uyazihlalela njee kumzi wakho ozakhele wona.

Ndandifaka izipayisi wena matswere, loo nto leyo yave yambi yakrakra ngeyona ndlela

U-Z_ A Mqhayi, kuba wenza ubalisa izitori amabali abathandekayo kwaye amnandi.

Imifino uthatha umbona uwugube, unqunqe amagqabi owathatha egadini, uwupheke utsho uzamise utye.

Abantu abahlala ezilokishini bayayibhatalela indawo abahlala kuyo, iinto ezininzi bazikhuphela imali. Koko ke abantu abahlala ezilalini abayibhataleli indawo abahlala kuyo, iinto ezininzi abazikhupheli imali. Ngoko ke umohluko mninzi ngaloo nto. Aba bakhuphela imali iinto ezininzi kwanobugcisa abantu into, banobugcisa bububele, ubububele babo buncinci kunabantu abahlala ezilalini.

Ewe, kuba abantu abaninzi bayazithanda iintsimbi kakhulu kuba zintle ziye yabukeka bangazingca ngokwamasiko awo.

caciselwa abantu kubekho uvano novisiswano nokuqonda kuloo nto.

Kwakukho iinkosi kudala, inkosi nganye yayilawula elalini yayo kodwa kule mihla siphila kuyo ngoku yinkosi inye ilawula ilizwe lonke. Kodwa ke zisekhona iinkosi ezisalawula ilali zazo kule mihla.

Ndiziva ndilahlekelwe yintombi ngokuba kuza kubakho umehluko omkhulu xa ahambileyo ngoba kuzawusebenzela kwikhaya endime kulo ngoku akazusebenzela kwikhaya asuka kulo. Loo nto leyo ke ngoku isenza thina sishiyekileyo apha sishiyeke sinxunguphele kakhulu ngoba ebesihoyile kakhulu ibinguye umntu obebeka isonka etafileni. Sizawudinga ngoku ahambileyo loo nto leyo iyasidandathekisa silikhaya.

Ngokuba abantu bayasokola badinga imali bephetha besenza izinto ezaphula umthetho ngenxa yokuba bedinga imali.

Unxiba izinto ezifana zodwa, isipoti, isinqwazi esifana sodwa, iikawusi izihlangu, ibhulukhwe, ihempe kunye nesuti.

Kukuba bavane nangona bohlukene ukwenzela bakwazi ukuba kufitshane nabantwana, nomntana wabo.

Lisenendawo kuba abantu baninzi, bayathwala kulo.

Ndingaziva ndidandathekile kakhulu emphefumlweni. Ngoko ke ndingacela amapolisa andincede, andinike iingcebiso ndiye nasemagqirheni ukwenzele kukhutshwe lo mthwalo lo mntana anawo.